Forex ke e nngwe ya ditsela tsa ho etsa tjhelete o ntso sebedisa internet-e, forex-e e kopanya tsela tse ngata mme le ditjhelete tse fapa-fapaneng tsa mafatshe a mangata. Forex-e e thusitse batho ba bangata bao e ke ba tsebang mme bongata ba bona kajeno ba na le tjhelete.

Tax free savings ke tsela e nngwe ya ho boloka tjhelete ntle le hore motho a patale tax. Sena se thusa batho hore ba boloke tjhelete tsa bona nako e telele.

Mohlomphehi ke ne ke kopa hore o theose moya ke tle ke o hlalosetse hantle ka tjhelete eo e setseng accounteng ya hao, le hore hobaneng e sa tswe. Bankeng ena ya rona re na le tjhelete tseo tse tshweroeng account, mme ha hole woalo, seo se bolela hore o ka se kgone hore o ntshe tjhelete ya hao ya ho qetela ka ha e le yona e tshwereng account ya hao hore e ska kwala. Mme leo ke lona lebaka la etsang hore e ska kgona ho tswa tjhelete eo accounteng ya hao. Kea tshepa hore o ya utlwisisa.

Mamela molekane wa ka, nna ke bonang ho le bohlokwa hore tekanyetso ya karete ya rona e eketsehe. Hobane o ya bona le wena hore ho na le ntho tseo tse re di hlokang, tseo re sa kgoneng hore re di reke kapo re di lefelle. Ka hoo ke bonang ho le bohlokwa hore re ye re ilo etsa hore tekanyetso ya karete ya rona e eketse, kea tshepa hore o ya utlwisisa mabaka ana a ka.

Dintle di dintle le dimpe tsa overdraft ke tsena, ntho ya pele overdraft facility nthwe e ntle ka yona ke hore e kgona ho o lefella tjhelete. Ha o na le tsietsi tse itseng kapa o hlahetswe ke mathata, o ya kgona hore ho ya ho bona bao nehe tjhelete, ebile ntho e monate ke hore e laolwa ke wena o ka kgona ho ya neng le neng. Ntho e bohloko ka overdraft facility ke hore ditefello tsa teng di nyoloha ka pele, ebile ho ba thata hore batho ba patale. Ebile sena se etsa hore batho ba qetetse ba sa kgona ho patala moo ho bakang moferefere hape hara motho ya kadimmeng tjhelete le company.

Dumela manager-ra ya bank, ke na le mathata a mangata haholo mme ke ngongorehile. Ho na le molaetsa o dulang o hlaya mohaleng wa ka wa thekeng o buang hore ke tshwanetse ho lokisa nomoro ya ka ya pin. Ne ke batla ho tseba hore hantle hantle, ho etsahalang? Ebile ke mang eo ya ntse a batla ho tjhentjha pin ya ka? Ka kopo ke ne ke kopa hore le fumane motho eo, ebile a tshwarwe hobane ntho ae etsang ha ya loka.

Ditsietsi tsa batho di ngata ebile re ka se di qete, empa ke ka etsa mohlala ka ntho e ka hlahang lapeng. Ntho ya ho tshwana le lefu, ho ka etsahala hore ho hlokahale motho ya itseng ka tlung, jwale hee ho be ho sena tjhelete kapo tjhelete eo re ka kgonang hore re lefelle ntho tsa lefu ka yona. Mme seo se ka baka hore motho a qetelle a hloka overdraft facility hore a kgone ho patala ditefello tsa lefu.

Le ka kgona ho patalla ditefelo tsa ka tsa sekolo le sebedisa mehala ya lona ya thekeng. Ntho ya pele o tla kena founung ya hao mme kamora moo o ye ho App ya banka ya hao. Ha o fitlha moo o tla kenya account-e ya sekolo mme o be o kenye le hore o tlo patala bokae. Kamora moo, o tla shapa pin ya hao hao qeta, o tla tjho hore ehlile kea dumela hore ke batla tjhelete ena e tsamaye e ye sekolong.